Ke bona ho ikwetlisa social media-eng e se ntho e hatisitsweng haholo ho ikopanya.

Ha ke se bapale Crazy Eights, empa Five Cards ke tseba ka tsela e tjena dinaha le dinaha di bapale dikarata tsena ka ho tshwana nna ke e tseba ka hore Five Cards o lokela ho thola dikarata tse hlano mme tsena tse pedi di lokela ho tshwana le tse tharo di lokela ho tshwana. Ka nako tse ding tse pedi di lokela ho tshwana le tse pedi di lokela ho tshwana. Empa o lokela ho kenya A mahareng hore di tshwane o kgone o kgone ho hlola.

Ka nako ya world cup mona Afrika Borwa ho ile hwa ba le diphetoho tse ka reng ho lokiswa ha stadium, ho lokiswa di tsela, ho lokiswa mebila, ho lokiswa dishopo, mme ho ile ha ba na le tourism e lokang le yona. Moruo wa naha wa phahama.

Ho ikwetlisa ho lokile haholo mmeleng hore o dule o kgatholohile, mme e thusa le kelello ya hao. E thusa le pelo ya hao hore e dule e otla hantle. Ke kgathatsehile hobane ke bona o dula o kgathetse, o dula o kgathetse o tepelletse, wa ja, wa robala empa ha o ikwetlise, ke kopa o ikwetlise hobane sena se bohlokwa bophelong ba hao, o tlo dula o le mafolofolo. Kelello ya hao e dule e sa kgathatseha. Sena se tlo o thusa le hore sefahleho sa hao se hloke di-pace.

Dikeletso tseo ke ithutileng tsona ka mehla kapo tse ke ithutang tsona ka mehla le matsatsi ke hore o se tshepe mang le mang. Tsena ke di nkile tshomong ya Tselane le Dimo, moo Dimo a nang a le busy a bitsana le Tselane, a mo bitsa, a mo bitsa, a mo bitsa, a tlo mo fa dipompong, kanthe Dimo o batla ho ja Tselane. Sena se nkutlile hore o seke wa tshepa mang le mang.

Hore bana ba tshwane re lokela ho ntsha ditjhelete hanyane-hanyane, empa jwale hobane ditjhelete di ya sokoleha le mesebetsi ha eyo, re ka re ka buang ka taba ya hore re ithokela diaparo tseo mme re thole dikgakeng di naledi le ona masela a tshwanang a hore re ba rokele.

Sehlopheng sa naha ba lokela ho patalwa ho ya ka hore ba sebeditse jwang, empa sehlopheng sa rona sa naha, ba patallwa fela le ha ba sa sebetsa hantle, mme sena ha se no ba push-a hore ba sebetse hantle hobane ba tseba ntse ba tlo patala yona tjhelete eo. Jwale mmuso o lokela ho tjhentjha sena mme ba lokela le ho qoba no tai, ba lokela ho ithuta ho qoba le ho nwa jwala mme ba dule ba ikwetlisa.

Re lokela ho tshwara di-program kapa tsona di-conference. Batho ba rata ntho tsa mahala hao ba tshepisa hore tlohong re tlo ikwetlisa le tlo thola ntho e tjena le tjena mahala ba tlo tla, mme sena se tlo etsa batho ba ikwetlise le ha e ka ba ha nngwe ka beke o ba tshepisa dintho tseo empa o di phethisa. Mohlala ha o ka ba jwetsa hore dijo ke tsena tlo le tlo ikwetlisa empa re tlo di thola ha le qeta ho ikwetlisa ba tlo tla mme ba tlo dula ba ikwetlisa.

Tjhelete eo e tlilo thusa dinthong tse ngata, tse fapanang le tsa sekolo tjheleteng eo ya hao batlisisa dintho tse tlo o thusang hore o tswelle pele o ngole kapa o be mongodi ya hlwahlwa. Tjhelete eo reka tablet kapa yona kamporo e tlo o thusang hore o kgone ho ngola ho ya pele.